Vanhu lava hangalasaka mahungu eka swi hangalasi swa mahungu ku fana na ti-TikTok, a ndzi ta vula leswaku a hi hinkwaswo leswi munhu a swi vonaka swi nga ntiyiso. Swin'wanyana a hi swa ntiyiso kambe swin'wana i swa ntiyiso. Kambe ka manguva lawa loko vanhu va ri ku hangalaseni ka mahungu, a va tiyisise leswaku va hangalasa mahungu ya ntiyiso. Hikuva loko munhu a hangalasa mahungu ya mavun'wa swa khomisa.

Ndzi tshame ndzi va ka xiyimo xo fana na xexo. Leswi nga humelela i ku, xiyimo ndzi xi khome hi ndlela ya kahle Wi-Fi leyi a yi khoneketiwile eka foyini ndzi ri eka nhlangano wa swichudeni na xikolo, ndzi vuye ndzi twisisa leswaku yi tirhisa ku yini. Yi vuye yi tshika, kambe a ndzi ri na ndzindzakhombo wa ku va ni khoneketa hi data leyi a ndzi yi xavile a tlhelo.

Timfanelo ta nkoka, leti vatirhisi ehansi ka nawu wa nsirhelelo va nga na tona. I ku va loko va xava eka inthanete, va va va ri na mfanelo ya ku va loko va xavile nchumu wo karhi wu nga va tsakisi, va kota ku tlherisa hi ku va na wu tsariwile ehansi.

Ina, i swa nkoka leswaku vanhu lava dumeke va va ni xiphemu eka phephahungu ra siku na siku hikuva ku na vanhu lava va landzelelaka, va navelaka vutomi bya vona. Hi yona mhaka va fanele ku tiva xin'wana na xin'wana lexi humelelaka eka vanhu lavo duma, leswaku na vona loko va navela ku duma rin'wana ra masiku, va swi tiva leswaku u ta humelela yini hi vutomi bya vona.

Mbuyelo ya ku va na Wi-Fi ekaya loko swi fika eka mhaka ya vana va swikolo. I ku vana va xikolo loko va lava ku tsala ntirho kaya, kumbe ku lavisisa hi mintirho leyi va nga nyikiwa yona exikolweni a va nge hlupheki ku nghena eka inthanete. Hikuva Wi-Fi yi ta va yi ri kona ku ta va pfuneta ku endla sweswo, leswaku va kota ku endla mintirho ya vona hi ku hetiseka eka inthanete.

Loko a ndzi ri mufambisi wa phephahungu ra vaaki, a ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi tsala mahungu lawa ya nga ntiyisweni, lawa ya humelelaka masiku hinkwawo, ma nga mahungu ya ku tsakisa, ni ku lemukisa vanhu hi swo karhi ku fana ni timhaka ta vugevenga. A ndzi ta tsala hi timhaka ta vugevenga ku ta lemukisa vanhu hi vugevenga lebyi humelelaka, ni swintshunxo swa vugevenga lebyi nga kona.

Ndzi nga vula leswaku xiphiqo i yini ku va ndzi ti kuma ndzi bela riqingho eka nseketelo wa vaxavi hikuva Wi-Fi yi nga tirhi. Nakona ndzi nga lava ku pfuniwa ku va ndzi kuma xintshuxo xa leswaku ndzi nga endla yini loko Wi-Fi yi nga ri ku tirheni.

Leswi swi nga pfuna swinene eka muganga wa ka hina hikuva vantshwa vo tala, a va fikeleli ku xava data hikwalaho ka ku pfumala swa le mandleni. Vana va xikolo vona va nga pfuneka hi ku va va tsala mitirho ya vona, ku lavisisa hi ku tirhisa Wi-Fi ya le mugangeni, mahala va nga humesanga mali.

Swihaxamahungu swi khumba hi hi ndlela leyi vuhlayiseki bya xihundla na vuhlayiseki bya vanhu hi ku angarhela. Loko munhu a teka xinepe hi foyini ya yena, a xi damarhetiwa eka swihangalasamahungu, vanhu va kota ku vona ndhawu leyi a nga ka yona. Hi ndlela yin'wanyana nkarhi wun'wanyani swi nga n'wi pfuna leswaku loko a tshuka a lahlekile, vanhu va vona ndhawu leyi a nga ka yona, a nga yi damarheta eselulafonini hikwalaho ka swihangalasamahungu. A nga kota ku kumeka hi ku hatlisa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a nga xavela ndyangu wa yena netiweke ya Wi-Fi ya Rain. Hi yona yi nga chipa swinene, nakona ya hakeleka. Nxavo wa yona wu le hansi yi tlhela yi va na netiweke ya ku khoma kahle.

Vuhangalasi bya mahungu eka swiyanimoya swa le mugangeni, swi na xiave xikulu ngopfu eka vutomi bya vaaki va muganga wolowo. Hikuva vuhangalasi bya mahungu byi lemukisa vaaki hi minchumu hinkwayo kumbe leswi humelelaka emigangeni hi nkarhi wolowo, ku nga ku ri swa kahle ku nga timhaka ta nhluvuko emugangeni, ku nga ku ri timhaka ta vugevenga emugangeni.

Ku va swipano swa laha kaya swi vulavuriwa ngopfu eka timagazini swi endlela ku koka rinoko ra vahlayi va timagazini, na varhandzi va mitlangu. Leswaku va kuma mahungu ya swipano leswi va swi rhandzaka eka timagazini leti va ti tsakelaka.

yi khumbe kahle mianakanyo ya swichudeni swa le tiyunivhesiti loko swi tsala switsalo leswi va swi tsalaka. Kambe hi ndlela yin'wani ya onha hikuva yi kota ku tsalela munhu ntirho wa yena hinkwawo hi ku hetiseka, kambe yena a nga yangi mahlweni a lava wisisa kumbe ku lava vuxokoxoko. Hi yona mhaka loko vanhu va tirhisa yona vo fanele ku yi tirhisa hi vukheta na vurhon'wana swinene.

Ndzi vona ku ri mahungu ya kahle ya ku va vanhu lava nga duma va tshamela ro vulavula hi vutomi bya vona eka vateki va mahungu. Hikuva swi vuyerisa vanhu lava va va rhandzaka kumbe lava va va landzelelaka, na lava navelaka ku fana na vona leswaku va swi tiva leswaku loko u ri munhu wo duma u ta hlangana na yini. Hi yona mhaka eka vutomi bya vantshwa swi na nkoka swinene ku va va swi tiva hikuva i vanhu lava va rhandziwaka swinene. Hi yona mhaka vateki va mahungu va fanele ku tivisa nchumu wun'wana na wun'wanyana eka valandzeri va vona, leswi humelelaka evuton'wini bya vona.

Ku va vanhu va tirhisa WhatsApp ku rhumela hungu kumbe rungula ro karhi swi na mbuyelo wa kahle hikuva a swi fani ndzi khale loko va xikhale kumbe lavakulukumba kumbe vakokwani ni va manana lavakulu kumbe va tatana va fanele ku tsala papila leri nga ta teka masiku leswaku ri ya fika eka varhandziwa va vona kambe ku va munhu sweswi ka nkarhi wa sweswi a rhumela rungula ro karhi hi WhatsApp swi endla leswaku a hatla a kuma rungula ra yena nakona a kota ku hlamula hi nkarhi walowo.

Magoza lawa ndzi nga ya tekaka leswaku ndzi engetelela data i ku va ndzi lomba airtime leyi yi nga ta ringanela ku va ndzi xava data hi ndlela yaleyo kutani loko nkarhi wu fikile leswiku ndzi vuyisa airtime yeleyo hi ko ndzi nga ta kota ku yi vuyisa hikuva ndzi lombile leswaku yi ndzi pfuna leswaku ndzi engetelela data leyi nga ndzi helela.

Swi endla leswaku u nga tshuki u siyiwile kumbe ku hundziwa hi mahungu ku va munhu a tiva ndlela yo pfuna ku tatisa data hi xihatla swi endla leswaku u swi lemuka leswaku data ya wena yi ya eku heleni nakona u teka magoza hi xihatla ku ku pfuneta leswaku yi nga ku heleli.

Mhaka ya ku xanisiwa ka van'wanyana hi ku tirhisiwa hi ku tirhisiwa kumbe ku tirhisa inthanete yi nga lulamisiwa hi ndlela leyi vanhu va nga dyondzisiwa hi matirhiselo ya kahle ya inthanete nakona vaendli va inthanete kumbe vativi va swa inthanete va fanele va endla milawu leyi yi endlaka leswaku vanhu lava va xanisaka van'wani eka inthanete va khomiwa kumbe ku xanisiwa kumbe ku panichiwa hi ndlela yo karhi ku nga ri ku xanisiwa kambe ku panichiwa hi ndlela yo karhi kumbe va lemukisiwa leswaku a va fanelanga ku xanisa van'wana hi inthanete.

Maendlelo ya tinsimu ti sweswi ni loko ndzi fanisa ni ni tinsimu ta khale a ti fani tinsimu ti ta sweswiwa ti tele tinhlamba ti tele ku vulavula hi vutomi bya manguva lawa kungari hi ku nyika kumbe ku tsundzuxa vanhu hi mahanyelo ya masiku hinkwawo leswi swi faneleke ku lulamisiwa i ku va vanhu va swi tiva kumbe tinqambi ti swi tiva leswaku leswi ti swi yimbelelaka swi fanele swi va swi ri ni ntlhontlho wo karhi eka vanhu.

Ku va khale vana va dyondzisiwa ku yimbelela lomu swikolweni a ku ri minchumu ya kahle swinene a ku ri mianakanyo ya kahle hi ku vona ka mina tanihileswi swilo swi nga cinca ndzi nga vula leswaku swi nga dlaya mhaka ya vuyimbeleri hi ndlela leyi ku va vana kumbe vanhu exikolweni va nga tilulamiseli ku va va yimbelela swi endla leswaku titalenta ta vona leti va nga na tona vanhu ti famba hikuva a va purakitisi kambe loko va yimbelela eswikhongelweni eswikolweni swi endla leswaku va hatla va vonaka titalenta ta vona va ha ri va ntsanana,

Ku va munhu a tsarisa phephahungu u fanele ku tihlanganisa na vanhu lava humelerisaka maphephahungu emugangeni kumbe endhawini leyi a tshamaka ka yona kumbe lava a va tivaka va nga duma leswaku va kandziyisa maphephahungu.

AI i nchumu lowu tirhisiwaka hi vana va manguva lawa ku va va ti antswisa kumbe ku kuma mahungu lawa va ma lavaka hi nkarhi walowo yi pfuna ngopfu nakona yi tlhela yi hatlisa ku va munhu a kuma vuxokoxoko byo karhi ku va hi tiyisisa ku katsa eka misava leyi hi yona kumbe leyi nga ka yona vana eka nkarhi wa sweswiwani i ku va munhu un'wana na un'wanyani swi endla leswaku a kota ku fikelela nchumu lowu va nge i AI.

Tindzimi leti faneleke ku rhangisiwa eku vekeni ka nhundzu laha Afrika-Dzonga i tindzimi ta vanhu lava tshamaka va laha Afrika-Dzonga lava nga tswaleriwa kona laha Afrika-Dzonga leti ti nga enawini.

Ku va munhu a cincela eka pulani leyintshwa ya data a swi khumbi helo ku hela ka data ya yena kambe swi endla leswaku data liya a yi xava khale ku nga ha vi yona leyi a nga ha ta yi xavaku eka pulani leyintshwa.

Mahungu lama kandziyisiweke vaaki va tala ku tshemba leswaku i mahungu ya ntiyiso hikuva vanhu va va lava va tsalaka mahungu lawa va va tshame hansi va mahleriwile leswaku i ntiyiso ku nga va ku ri mahungu lama endlekeke nakona ku na vanhu lava tisaka mahungu eka vatsari va mahungu va nga vanhu va ku le kusuhani va tivaka va nga na vuxokoxoko na vumbhoni bya mahungu lama humelelaka.

Rivilo ra inthanete leri ndzi nga ri lavaka ku va ndzi kota ku stream i rivilo ra inthanete leyi vitaniwaku hi vito ra rain.

Mbangu wu hlayisiwa hi ndlela leyi masiku lawa ku va vanhu va hangalasa mahungu hi tiinthanete kumbe tikhompyuta ta vona swi hlayisa mbangu hikuva a ku na leswi vanhu va nga ta gungula kumbe ku vulavula swo biha hi swona hikuva a hi maphephahungu va nga ta vula leswaku ti inki ku hava kumbe maphepha kambe va tirhisa tiselulafoni ta vona ni tikhompyuta ku va va hangalasa mahungu hi leswi swi endlaka leswaku mbangu wu hlayiseka hi ndlela yeleyo.

Ina swa koteka leswaku munhu a ku avelana akhawunti ni munhu un'wanyana ya social media ntsena loko ku ri ku u tiva vuxokoxoko bya munhu yaloye nakona loko ku ri ku munhu yaloye i munhu wo tshembeka.

Nkoka wa vuyimbeleri i ku va vanhu va nyanyula vanhu van'wana nakona i ku dyondzisa vanhu hi swiyimo swa vutomi hi vuyimbeleri.

Ina, swa koteka leswaku munhu a nga lulamisa rungula ra mavun'wa leswaku nkandziyiso wa mahungu lama tsariweke kumbe lama kandziyisiweke ma nga tshembeki swi endla leswaku vanhu va kokeka rinoko hikuva mavunwa ma koka rinoko hakanyingi.

Data na Wi-Fi swi hambanile swinene data ya durha kambe Wi-Fi loko u hakela yona u va u hakela kan'we u tirhisa va nga ku pimela leswaku u tirhisela ku fikela kwini kambe data yona ya durha swinene yi tlhela yi hatlisa yi hatlisa ku hela.

Ku katsa ka xidigitali ku hambana hi ndlela leyi na ku ringana ka xidijitali i ku va masiku lama swilo swi le henhla nakona vanhu va tirhisa ngopfu thekinoloji ngopfungopfu vantshwa va masiku lamawa a ka ha tirhisiwi swa xikhale swo fana ni ku rhumela marungula hi mapapila.

Ina, ku fanele ku ri na maendlelo yo tika swinene ku va ku kamberiwa mahungu ya ntiyiso eka swihaxamahungu hikuva hi xitalo vanhu va tala ku haxa mahungu lama ma a va faneleke va nga ma haxi nakona ku ri mahungu ya mavunwa hi yo mhaka maendlelo ma fanele ku tika swinene ku va ya kambisisa ntiyiso wa mahungu eka swihaxamahungu.

Ku avana ka digital swi endla leswaku swichudeni swi feyila kunene hikuva va kha va nga fikeleli ku tirhisa inthanete kumbe ku va va nga ri hava ti laptop swi endla leswaku vulavisisi bya vona lebyi va va byi endla eswikolweni byi nga fiki emakumu loko va tsala nakona va fanele ku tirhisa inthanete ku va va lavisisa vulavisisi lebyi va va nyikiweke byona hi swona swi nga ta endla leswaku dyondzo ya vona yi ya emahlweni va pasa kambe loko inthanete yi kayivela kumbe ti laptop ti nga va fikeli va fanele ku va va tikiseleka hi tlhelweni ra dyondzo.